Hayi sthandwa sam, kulula kakhulu ukuvula ibhanka yakho. Ngoba ungandwendwela nayiphi na ibhanka apha eMzantsi Afrika uziphethele nje wena i-ID yakho kunye nesazisi sakho, into etshoyo uba uhlala phi, kungenjalo uye nesazisi eso sakho uyovula iakhawunti yakho yebhanka. Apho ke uzofika mhlawumbi abanye bothi bhatala imali ezimfanelo zenyanga nenyanga zebhanka. Kodwa ke kulula kakhulu ukuba ufumane ibhanka apha eMzantsi Afrika. Ungazenzela nasefowunini futhi akudingeki nokuba uye kwezi ndawo zebhanka. Ungazenzela ukhethe loo bhanki uyidingayo utsho uzenzele apha kwifowuni yakho, uye nje ngokuyothatha ikhadi.

Kweyam ibhanka ndithanda ngentoba andinayo imali abanditsalela yona xa ndithi ndithunyelwe imali okanye nditsala imali apha ezivenkileni ezifana nooSpar, ooShoprite kunye nooPick n Pay. Akukho nesenti emdaka endiyikhuphayo, futhi imali endiyibhatalayo inyanga nenyanga ihlala iyilaa thirty rand. Kodwa mhlobam, mna ndingathi khawuthathe le bank yam. Kulula kakhulu ukuyifumana ngoba mna ndayivula ndizihlelele endlini suke ndahamba ndayothatha ikhadi xa ndigqiba, ngoba bandifakela umyalezo othi ikhadi lakho selilungile.

I-interest ibaluleke kakhulu ukuba uyazi phambi kokuba uthathe i-loan yakho okanye ukuboleka loo mali uzoyiboleka. Loo mali kufuneka ke uye uyijonge uyibone uba yimali onokwazi ukuphulukana nayo leyo, uzokwazi ukuphila ngaphandle kwaloo mali de ube uyaligqiba ityala eli lonke. Funeke xa uthatha ke ngoku olu bolekomali uyazi uba unayo imadlana eshiyekileyo ezokwazi ukuphilisa nawe ukubheka phambili ube utsalelwa futhi nemali lena sowuyibolekile. Xa wenza ngolo hlobo ke uzobe ungumntu owenza le nto ibizwa uba yindlela elungileyo yokuboleka imali. Kungenjalo boleka imali kwindawo yebhanka obhanka khona ngoba xa usebenzisa le bhanka yakho i-interest abakubiza yona ayifani nebhanka yangaphandle.

Andinalo ulwazi oluthe vetshe malunga ne-retirement fund, kodwa ke mna ndingacinga uba eyona nto ibalulekileyo kukuba usebenzise kwayona le bhanka usebenzisa yona khona ukuze ubeke le mali uzobe uyisebenzele for umhlalaphantsi wakho. Ukwenzela uba exesheni ude ufumane ke ngoku nembuyekezo yayo, iphume seyinamathole.

Iye ibe nzima ke ngoba kaloku uboleka imali ngokuba ufunde, uphumelele kwizifundo zakho uthathe ixesha lokuba ufumane umsebenzi. I-credit score yakho ke iyohlala ingekho ntle de ube uyazibhatala zonke ezindawo ubukhe waboleka kuyo imali. Iba nayo ke umphumela ombi ngoba uye umoshakalelwe ngelinye ixesha yi-credit score yakho, ngoba ke umsebenzi akuvamisanga uba umntu akhawuleze awufumane emveni kokuba ephumelele izifundo zakhe.

Kubaluleke kakhulu ngoba kaloku ubomi bufutshane. Njengomntu onabantwana abathathu ndiye ndathatha le inshorensi kuba ndibona uba ukuba kunokwenzeka nantoni na abantwana bam abanodinga nto. Bokwazi ukuba bafunde baqhubekeke nezifundo zabo, bakwazi ukuphila baba nento esiwa phantsi kwempumlo, futhi bakwazi ukunxiba, baphile impilo elungileyo ngaphandle kwam. Kodwa ke koba ngathi ndikhona ngendlela endenze ngayo ukuba ndathatha le life insurance.